Bengayenza bonke abafundi abanobulili obungafani ukuthi badlalo loyo mdlalo. Bayenze nokuthi umqiqiswano wobulili okungafani kuze kube mnandi kunethezekwe kulowo mdlalo. Futhi kuzoyenza ukuthi bazimisele kakhulu.

Ngingathanda ukuphakamisa umdlalo we-softball. Umdlalo we-softball awujwayelekile ukutholwa ezikolweni, utholwa kakhulu ezikolweni ezifunda abantu abamhlophe. Ngoba lowo mdlalo uwenza ukuthi iy'ngane noma abantwana abadlala kulo mdlalo babe baningi. Futhi yenza ukuthi wonke umuntu abe nethuba lokudlala kulo mdlalo futhi ugqugquzela indaba yomdlalo ngaphakathi kwey'ngane lezi .

Ngingatshela umfundi ukuthi uma angakhuphuli amasokisi akhe kwezemfundo zakhe. Angeke asawudlala lowo mdlalo kuze lo mfundi agqugquzeleke ukuthi ayenze kanqono kwezifundo zakhe.

Uma ngiqhathanisa iqembu lami nezimbangi zalo, umehluko omkhulu ezindleleni zabo zokudlala ikuthi badlala ngokuzimisela nangokuzikhandla. Futhi baletha izimanga mdla badlala imidlalo wabo. Amandla wale cembu ukuthi bayambisana basebenze ndawonye njenge cembu, akekho umuntu ozicabangela edwa. Amasiko wabalandeli walo mdlalo ukuthi bagqoka iskhipa noma ishethi lecembu bonke. Akekho ogqoka into ehlukile kunale yeqembu.

Ukuzivoqavoqa kusiza kakhulu engqondweni ngoba kuyakhulula konke ukuqindezeleka engqondweni. Njengoba uyivoqavoqa wenza ukuthi igazi lishukume lifike enhlokweni. Lihambe ligijime kanqono futhi likwenza ukuthi uqabange kanqono ngoba ingqondo isiqaqekile. Sowunamandla, sowune-eneji enengi ukuthi uqhubeke ngelanga lakho.

Kusesenesikhathi ngithanda ukukutshela ukuthi uzithembe akekho umuntu oze ukuthi uzobuka amaphutha akho nanoma ungawayenza amaphutha. Ngithi wathathe njenge sigaba sokufunda ukuthi uzenze ubenqono ngesinye isikhathi. Ungabuki ukuthi abantu bazothini ngawe kodwa dlala into ngenhliziyo yakho yonke, ukuze uyithande nawe.

Mina kwezemidlalo ngithanda i-netball nebhola. I-netball ngiyithandela ukuthi idlaliwa ngezandla. Futhi mele ubuke mhla uphethe ibhola ukuthi awunyakazi kakhulu futhi akulinywazana. Nakhona kunala abanye abadlali bangakwazi ukufikelela khona kuze kunike abanye abadlali ithuba lokudlala, nokuphatha ibhola.

Qha abaphoqelekile ngoba izinzuzo nezinselelo zakhona zamakhono abo azifani. Manje kumele abafundi babuke amandla abo ukuthi avela kuphi futhi babhekane nawo.